Iimbotyi ukuze zingaboli zidinga ukuthi zigcinwe endaweni okanye kwitanki lezinki okanye kumgqomo wezinki apho ungazukwazi ukubola khona. Akumelanga ufuthaniseleke kumele umane ubethwa ngumoya ukuze uzokwazi uhlala ixesha elide.

Anefuthe elikhulu kakhulu amaxesha, ngoba akumelange ulime ube ungayazi imvula izonetha nini ngoba kuzogcina kusitsha izityalo zakho ezi uzityalileyo. Ngoku kucebisekile ukuba abantu bajonge xa ilixesha lokulima nemvula iye inetha ngamandla kube khona abazotyala khona izityalo zabo.

Ikhona kakhulu, ekubeni uba abaqashi bafundise abasebenzi babo ezi zinto zeteknoloji. Ngoba umphathi xa ezofundisa abafundi, xa ezofundisa abasebenzi akuzuba nasidingo sokuba yena abe khona afundise okanye asebenze. Yonke into izobe ijongwe ngumsebenzi akwazi ukusebenzisa lo mtshini uyirobhothi.

Inceda ekubeni zihlala ixesha elide xa zifakwe enkonkxeni kunaxa xa zizawufakwa kwizinto ezenziwe ngeeplastiki. Inkonkxa iyakugcina ukutya.

Ikwayimpazamo enkulu kakhulu leyo eyenziwa ngabaphathi bezemfundo, ngoba into okanye izifundo zolimo zibaluleke kakhulu, zibaluleke kakhulu kakhulu. Ke ngoku xa zisuswa kwikharityhulam yabafundi kwenza kube nzima ke ngoku ukuthi, isizukulwane esizayo sizawungakwazi umsebenzi wezotyalo okanye wezolimo ngoba awufundiswa ezikolweni.

Ndingamcebisa ekubeni afunde. Isikolo sibalulekile, kumele umntu afunde ukutyala uba kwenzeka kanjani, ngowuphi umhlaba wokutyala izityalo ezitheni nezithile. Abantu bakwazi neentlobo zezityalo ekumele bazityalile nezizawuthi zincede ngelo xesha. Kubalulekile ke ukuthi kuququzelelwe ke abantu ukuba bafunde lo mba wozolimo nokufuya imfuyo ukuze kwiminyaka ezayo singazuswela, singazuswela izilwanyana apha emhlabeni.

Imicelimngeni yokufuya iigusha ilapha ekubeni kumele uhlalehlale uyitofa, ingakumbi ngamaxesha weengqele xa kubandayo. Ukutshintsha nje kweesizini kubalulekile ukuba uyitofe igusha, ichetyiwe xa kutshisa ikwazi uhlala isitya.

Kweedyunivesithi nonokholeji kukuba bafundise abantwana amakhono wabo wokulima. Bafundiswe nangezityalo nangeengemfuyo nangokwazi ukuqala ishishini ngazo ezi zinto bazobe bezifunda ngokolimo. Izikolo ke zidlala indima enkulu kakhulu apha.

ekuthiwa yituna, le ntlanzi ifakwe kwinkonkxa apho ifakwe khona izinto ezizawuyenza ihlale ixesha elide ingamoshakali. Ayifakwa natyiwa, ayifakwa naswekile, ayifakwa nanto ezawuyenza ibe isivakalisi.

Loo nto leyo andiyichasi, ndibona uba abayifunayo mabayithathe okanye abayifunayo bayinikwe ngoba kunzima, kunzima. Ngoba indaba yomhlaba kuzawufuna futhi unakekelwe, ke ngoku zizinto ezo abantu abangenazo. Ke ngoku xa benikwa imihlaba okanye benikwa iimali, loo nto leyo ithetha ukuba bazoqhubekeka phambili. Abantu bazotsho bancedeke.